Ukwakha isibhedlela kuthatha isikhathi kanti norhulumende ukuthi athole imali yokwakha isibhedlela, kufanele kuthathe isikhathi.

Indlela elula yokuvimba izelelesi bonyana zingebi ikoloyi le kungaba kufakiwa kwama-camera nofana ukuqatjhiwa kwabonogada, abazokugada ngobusuku.

Iimbhedlela zakarhulumende zenzelwe abantu abangakghoni ukuzisa eembhedlela zangaphetjheya. Amalunga wepalamende angeze sabatjela bona baye kiziphi iimbhedlela, into esingayenza njengomphakathi kuthokoza bona zikhona iimbhedlela ezenzelwe abantu abanganalutho.

Abatjhayeli bama-ambulensi bangaberegisana namapholisa. I-ambulensi ithi ingaphuma esibhedlela ilanda isiguli, kube kunomuntu oberegela umthetho ngaphakathi. Ukwenzela bona nayikuthi indawo leyo yindawo yezelelesi, amapholisa angakghona ukuqalana nazo.

Iye, lokhu kungaphungula imijeje emide emtholampilo ngombana kungaletha ilawulo. Umuntu nakazi bona kufanele eze ngesikhathi thizeni, angeze eza isikhathi leso singakabethi namkha ngemva kwesikhathi leso.

Kufanele kusolwe amalunga aberega esibhedlela ngombana umthetho wesibhedlela uyatjho bonyana abantu abagula khulu ngibo abanakwa maqanzi ngaphambi

Indlela zakarhulumende ziinensetjenziswa ezibaliweko abangaziberegisela abantu kanti mawuya esibhedlela sangaseqadi banazo zoke iimberegiswa.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingaberegasani norhulumende. Umuntu nakafuna urhelejwa esibhedlela esizijameleko kufanele abenemali.

Lokhu kungabanga irarano ngombana umuntu nakangafuni ukuberega angajikisa isiguli athi siye enyangeni. Umuntu ongasiyo inyanga angeze akghona ukubona umuntu bonyana uloyiwe namkha akakaloywa.

Kubangelwa kukuthi zisuke zirhabile zifuna ukuyocima umlilo endaweni ethizeni. Angeze ziyajama erobodweni ngombana ingatjha beyiphele indlu yabantu, ikoloyi iloko ijamile.

Iincimimlilo zenza isiqiniseko sokobana bahlezi banolwazi nkhathi zoke zokuthi bangalungisa njani iinkinga abangahlangabezana nazo makungenzeka kube nomlilo.

Iyunifomu yeencimamlilo yenzelwe ukuvikela isikhumba somuntu osigqokile ngesikhathi leso begodu yenziwe bona ingatjhi lula, nayingahlangabezana

Ungabiza iincimamlilo nawubona bona umlilo lo mkhulu nofana umlilo lo usendaweni lapho ungakhamba khona, utjhise indawo ezikulu.

Iincimimlilo kunehlelo abakhamba kilo ezibenza isiqiniseko sokobana bayawazi umsebenzi.

Bangene isikolo, bahloliwa, benza nesiqiniseko sokuthi bayakghona ukubona isisusa somlilo ngaso soke isikhathi.

Nakungenzeka umtlhatlhana munye utjhe, amalunga womphakathi kufanele wenze msinya khulu ukuvimba umlilo loyo. Indlela yinye abangakwenza lokhu kukwenza isiqiniseko sokobana baneencimamlilo eduze nabo.

Iincimamlilo zeendlela ezithize ebaziberegisako bona bangacima umlilo. Enye yeendlela leyo ziintepisi namkhana iintambo abangazigibela zibafikise phezulu.

Ikoloyi kufanele ihlolwe njalo ukwenzela bona ihlezi isezingeni elirerhe for indlela.

Singazama ukuphula amafeisdiri namkha umnyango ukwenzela bona nayikuthi banamandla, bakghone ukuphuma.

Isizo lokuthoma kufowunela i-ambulance engenza ibalande, ibase esibhedlela lapho bangafumana khona irhelebho.

Ukuzama ukuzicimela umlilo ovutha msinyana kuyingozi khulu ngombana ungafaka ipilo yakho neyabantu ebaseduze kwakho engozini.

Ukudosa igezi ngaphandle kokurhelejwa babantu bakwa-Eskom kuyingozi khulu ngombana kungabangela ekutheni kutjhe indlu, kugcine kulimala abantu.

Amanzi enza bona umlilo obangwe yigezi uvuthe khulu.

Into ebalulekile ephephisa iinkoloyi emlilweni, kwenza isiqiniseko sokuthi indlela ilungele ukukhamba endleleni ikoloyi mdele itjhegiwe ngeenkhathi zoke.

Ngaphakathi kwebhesi kufanele kube nesicimamlilo esincani, esiberegiselwa ukucima umlilo msinya.

Umphakathi ungaberegisana nabotitjhere eenkolweni ekufundiseni abantwana ngomlilo, ukuthi umlilo ubangwa yini begodu nokuthi uyingozi kangangani.

Iinkhukhula lizulu eline khulu, libange amanzi agcwala indawo yoke.

Indawo enye nenye ingaba nengozi yokuba neenkhukhula kodwana indawo enamanzi njengamadamu, ilwandle nezinye iindawo ngizo ezisengozini khulu yokuba neenkhukhula.

Iye, kungaba yingozi khulu ngombana ungathola urhunywa mamanzi, ugcine ungasaphila.

Kuqakathekile ukuthi baye emtholampilo ukuze bazohlolisiswa babantu abanelwazi bonyana umonakalo ungangani begodu bavikele neminye imigulo encani njengemkhuhlani nezinye izinto ezibangwa mamanzi namakhaza.

Kufanele kufowunelwe abantu abarhelebha ngezinto ezifana nalezo. Bangarhelebheka ngesiphaphamtjhini esingakghona ukubafinyelela lapho bakhona.

Kufanele wembatha izambatho ezilungele ikhambo elinjalo begodu uphathe isigodo ozokuhlola ngaso bona amanzi angenelele kangangani ngaphambi kobana ugadange. Ezinye zezinto ongaziphatha kukudla, amanzi kanye nomaliledinini.

I-ambulance mayithatha isikhathi eside, enye yeendlela yoh.

Abantu bakwaKabini ngibo ekufanele bona balungise ukufulela ngabutjha indlu yabo ngombana abantu besizo lokuthoma bebarhelebha bona.

I-GPS ungalinga ukuyiberegisa kodwana endaweni enemitlhatlhana, eyisiminyaminya angeze yaberega kuhle.

Iinkhandambeleko akusiyo into ongakatelela umuntu bona ayiberegise. Into esingayenza kubafundisa ngeenkhandambeleko neendlela ezinye ezingenza bona umuntu angazithwala asesemncani njengokungayi emsemeni.

Iinkhandambeleko aziphikisana nekolo yesintu ngombana nabantu bakade bebaneendlela zabo egade bavikela ngazo ukuzithwala.